Urhulumente inye into afuneka eyilungisile ukuthi izinto zize ebantwini kuphele into yokuba umntu ongaphakathi ofisini athi wazi abantu bakhe, nantso ingxaki apho iye iqale khona. Kubalulekile ukuba urhulumente akhuphe abantu bakhe bangene kwiingingqi gqithi sihlala kuzo babone uba zintoni iimfuno zabantu, abantu batsala nzima akukho misebenzi abanamali. Ukuze ube kanti abantu babone ukuba bayabakhathalelwa ukuthi abantu ababekiweyo ezihlalweni beze bezozibona iimeko ngokwabo ukuze bakwazi ubona uba bangancedisa phi.

Ewe, kona kubalulekile ukuba umntu alufune uncedo kodwa ke asikho isinyanzelo sokuthi umntu makatyelele isangoma okanye ixhwele ukuze kukhanye ebomini bakhe. Iinkolelo zethu azifani kwaye izinto zethu azihambi ngendlela enye sonke umntu uye aye apho alungelwa khona. Ngoko ke ndithi mna kubalulekile ufune uncedo kodwa ke umntu makaye apho intliziyo yakhe imbeka khona, enkosi.

Ndingathetha kuphele imini kodwa endikwaziyo ngabantu abadala abantu bayakuthanda abantu abadala bayakuthandabuza ukufuna unyango ngoku sikubiza ngokwasemzini sithi yi-western medicine, ngoba ookhokho bethu bakhule besebenzisa amachiza azikhulelayo azikhulela la machiza ehlathini okanye egadini. Ngoko ke akukho lula ukuthi abantu abadala bayamkele into ye-medical medicine bakholwa zizinto ngolwasemzini ebizwa kuthiwa zii-herbal medicine nantsi ke impendulo yam.

Ewe, iyabancedisa kakhulu ngehlobo lokuba abantu abadala kumacandelo empilo baye bazinikwe iintsuku zokuba baye bayofumana uncedo. Ngoko ke imali yenkamnkam bayakwazi uyibeka ngoba kwiindawo abanye abahlala kuzo bahlala kwiindawo apho ungakwazi ukuhamba ngeenyawo, umntu kufuneke efune imoto kuqala ukuze afike kumacandelo ezempilo, iye ibancedise nakwezo nto nokuthi bakwazi ukuthenga izinto abaza kuza, abaza bazityayo ekuthiwa zizakhamzimba.

Yafika kumntu ojongene nemeko enjalo ndingumntu ohlala notata omdala endimbiza ngokuba ngutatomkhulu wam, utatomkhulu wam ndiyamncedisa kwizinto zakhe kwaye ndenza ngako konke okusemandleni wam ukuba afumane uncedo. Sinabo abantu abaye bafike kabini evekini bezondincedisa apha endlini ukumvasa kwaye baye bandifundise indlela yokumphatha nendlela yokumhlamba nendlela yokumncedisa ukuba akhawulelane nobomi bakhe nempilo yakhe.

Mama.

Ukusebenzisana nogogo ndingafaka isicelo kwicandelo lezempilo kunye nakoonontlalontle ukuba ugogo ndimbone imihla emihlanu phakathi evekini. Kuba ke ugogo ndimbonile ukuba unayo ifowuni into esiyibiza ukuthi yi-cellphone ndakufaka iialam into ezamnceda ugogo imkhumbuzo ukuba ngoku lixesha lokusela iipilisi ndiyibhale futhi ndithi sela iipilisi. Ukwenzela ukuthi ixhegwazana lam likhumbule ukuba lixesha lokusela iipilisi ndimfundise, ndimcacisele ugogo ngokubaluleka kokuthatha iipilisi zakhe ngexesha elirayithi elifanelekileyo imihla yonke.

Kwiimeko ezinje kulapho ndithatha udadewethu ndimdibanisa noonontlalontle kunye nabezempilo ukuze afumane ulwazi olu ndinalo ngekhaya labantu abadala. Sihambe futhi siyokubona indawo umama wethu azawuhlala kuyo simcacisele nezizathu zokuthi kutheni umama kufuneke ehleli kwikhaya labantu abadala, ngoba sonke sixelenga kwiindawo ezikude. Kungcono ukuba umama wethu ahlale nabantu esibabiza ukuthi zii-professionals ukutsho oko abantu abayifundeleyo into yokuhlala nabantu abadala abaqeqeshiweyo.

Okokuqala, akekho umntu ofuna usuka kwindawo yakhe ayibiza ukuthi likhaya, ukukhula komntu omdala kuye ibe ngathi uye eba ngumntana ngoko ke nenkani iye ibe khona. Xa ubasa kwikhaya labantu abadala kubo iba ngathi abantwana bayabalahla babanezinto ezithi ndikukhulise ube kangaka kodwa awukwazi ukundihoya yenye yezizathu ezo. Babanalo noloyiko lokuba bangangaphatheki kakuhle ngoba xa abantu abadala bedibene kwiindawo zenkamnkam kwiindawo zecandelo lezempilo ezi zinto bayazithetha, ngoko ke kuye kubekho uloyiko elithi xa besiya khona abanye ababuyi.